Credit score ke ntho e motho o mong le mong ana a tlameha hore a ba ne le yona. Ha ho thwe e tlamehile e be ntho e ntle. Credit score ke dikoloto tseo o kileng wa ba na le tsona, wa di patala hantle, wa se ka di kolota. Ebile ha ba ke ke ba o mathisa ka ba ho mathisa ka morao hore o di patale. Jwale ha ho na le dikoloto o di patale hantle ho ntho eo e bitswang credit score e ntse e ya e phahama. Jwale tlamehile hore o ba na le e mathe kwana na, ho bo eighty percent. Ho ya ho bo hundred percent ka tsela eo, le shop-o tse ding di kgona hore di o fe ntho e nngwe le e nngwe o e batlang. Hobane ba shebile credit score ya hao hore wena o motho ya tsebang ho patala.

Ho ba na le medical aid ho bolela hore o kgona hore o ye dipetlele tse private. Ke yona ntho e motho a e patallang eo, empa private bo bo ya tura haholo holo holo. Ho ke sa utlwisising hobaneng ho etsuwa jwalo. Ke yona e ke sa e utlwisising eo, ebile ha ke o bone le nna hantlentle molemo wa ho ba na le ona medical aid eo hobane, ho thwe o tla makala ho thwe, e o so o dutse nako se se telele, o dutse matsatsi a mahlano e se e le nako jwalo ya hore o tsamaye hobane ha o sa na tjhelete. Jwale le kampane la motho a hlokahala hobane a se na tjhelete.

Ha hona setokfela, se ke se bonang se loketse batho ba tsofetseng. Hobane jwale tje ba tlo bapala ka bona ba ba rope. Ha ho na setokofela se loketseng batho ba tsofetseng. Batho ba tsofetseng ntho e tsamaile ya hore ba etse ke hore ba itjelle pension eno ya bona.

Ke a leboha mosuwehlooho ntshwarele haebe ke a o sitisa ebile ke kopa o ntshwarele hore ke patala se-school fees ka nako e seng yona. Jwale mona na ke a sokola, ke re ke a patala. Empa app-nyana ena na founung ya ka e mpha mathata. Jwale se ke tlo se etsa, ke re ke ne ke re ke o bolelle hore hosane hoseng, ke o tsohella teng kwana na bank-eng, ma ya ho shapa eight o tla be o e fumana tjhelete.

Moratuwa ntho e bitswang hore overdraft facility ke eo o thusang hore nako tse ding o na le ho fumana hore, ha o ke hara kgwedi ha hona tjhelete mo bank-eng ya hao. O na le lebaka le tswileng, la hlaya feela jwalo overdraft facility eo ho na le sentenyana tse leng teng mono ho wena tse kgonang ho o thusa. Ha o hlahile mabaka a tjena.

Hore ke kgone ho hlakola PIN ya ka, ke nka metsotso feela e mebedi. Ha se mosebetsi o moholo hakaalo, ebile e ke a kgona hore ke iketsetse ke le mong. Ho sena motho ya nthusang.

Le nna selemong se tlang ke tlo se kenela setokfela hore le nna ke kgone ho thaba jwalo ka batho ba bang. Lebaka le etsang hore ke batle ho kena setokofela, ke hobane ke batla ho kenya lebota kwana na hae.

Ho patala insurance ke ntho e bohlokwa hampe e bohlokwa haholo. E bohlokwa haholo hobane lefu ha le hlaya ha le laele, haholoholo ebile le hlaya re sena tsona disente.

Ke ne nka lakatsa hore ho ba na le setokofele se eleng sa rona. Seo re tlo se bulang hore le rona re tshwane le batho ba bang. Re kgone ho thaba, jwale nthwe re ka e etsa, ke hore kgwedi le kgwedi ho ba na le tjhelete eo re entshang hore re tlo kgona ho phetha mabaka a rona. E mong mabaka a hae o batla ho lokisa hae e mong mabaka a hae o batla ho patala school fees. E mong, re na le mabaka a mangata.

Ha ke tsebe hakaalo, se ke se tsebang fela ho overdraft facility ke tjheletenyana eo e tloha e le, e le teng bank-eng ya ka, e ke e behetsweng, ka thoko hore ha ke na le mathata hara kgwedi.

Ho na le tswalo e, e yang ka tjhelete eo o e kentseng. Haeba wena o kentse ten thousand, mohlomong tswalo ya hao e tlo ba five percent ho bo ba na le motho a kentseng five thousand, tswalo ya hae mohlomong e tla ba two point, five percent. Ha ho ho ya ka moruo o o kentseng o moholo. Ha o le moholo, tswalo ya teng le yona e tlo ba kgolo ha o le monyane tswalo ya teng, le yona e tlo ba jwalo. Ho be ho ba na le eo hee e sa yeng ka ntho eo yona, hore se re tla e beha ka ho thwe e ke tswalo e fixed ha e fetohe.